Fa o dira tshwetso ya gore o dirise karata ya sekoloto o tshwanetse go akanya dipoelo tsa diperesente le mekgwa ya go lefa.

Fa o tlhopa magareng ga go beela madi ko thoko o tshwanetse go akanyetsa palo ya madi a a tlhokegang, nako ya go tlogela tirelo ya madi ao, melemo ya go beela madi ko thoko, phoso ya maemo ao.

Go otlhaiwa ga batho ba go goga madi a bone ka bonako go ama di tsa go boloka madi ka go fokotsa bokgoni jwa go nna le madi a a lekanang mo diakhantong tsa, ka ntlha ya go ba le diperesente tse di kwa godimo tse di amang go boloka madi ka nako o e telele. Se ke ka dira gore batho ba tlhoke go feta go lefa kgotsa ba seke ba boloka madi ka go se tsene ka nako.

Go dirisa mogala go amogela madi a loago go amile tsela e motho a kgonang go bona madi ka yone. Go botlhofo, go fokotsa nako ya go ya kwa dibankeng. Mosola ya go amogela thuso tsa madi a loago ka mogala ke go ba le di tse di amanang le go sireletsa madi. Go ba le dikotsi tsa botlhole le tlhatlhobo ya dikarata tsa . Dikgwetlho tse di ka nnang teng ke go se tsamaye ka maemo a a tlhomamiseditsweng le go nna le dikotsi tsa go tsholetsa. Go botlhokwa go netefatsa gore ditirisano tsa mogala di a babalesegile go sireletsa madi a bona.

Ke ne ke ka bafa di-slip-i tsa moputso le direkoto tsa madi a a tsenang mo akhaontong ha le seteitemente sa banka go bontsha gore ke na le madi a tsenang ka metlha, ke fa ke iperekela.

Nka rotloetsa tsala ya ka gore a ikgolaganye le ba banka ka bonako, a romele lengolo kgotsa a leletse customer service go ba itsese ka phoso e kgotsa a fana ka ka dintlha tsa phoso. A be a ba fa letsatsi, nako, nomoro e rometsweng ko go yone ka phoso le bokete jwa madi a teng.

Go romela madi ka mogala go nolofatsa ka go dira gore madi a goroge ka bofefo, go se tlhoke go ya kwa bankeng le go romela madi letsatsi lengwe le lengwe. Go na le diputso o i duelang jaaka di-fee tse dinnye tse di duelwang fa o romela kgotsa o amogela madi mo bankeng ya gago.

Boleng jwa ranta bo bontsha gore ikonomi ya Aforika Borwa e a gola fa ranta e tia kgatlhanong le ditšhelete tse dingwe. E bontsha kgolo mo kgwebong le tlhagafalo ya ikonomi. Ke rialo ka gore ranta e tiileng e raya gore batho ba na le tshepo mo ikonoming ya Aforika Borwa.

Mokgwa o o sireletsegileng ke go dirisa di-wallet tsa mogala tse di nang le password-e le netefatso ya mo mogato ama bedi. Di-wallet-e di boloka tshedimosetso e sireletsegile ebile di potlakisa diphitlhelelo.

Dibanka di seka seka madi a tsenang kgwedi le kgwedi, poloko jwa gago ya gago ya go lefa, maitshwaro a gago ka madi.

O tshwanetse go akanyetsa diphoso tse di ka duelwang, tiro e e saletseng mo akhaonteng, ditlamorago mo bokamosong jwa gago jwa madi. Ke tsone tseo.

Mme, ke bona jaanong ke setse ka dikgolo di le tharo fela mme ke sena madi a mangwe mo nakong eno. Ke a tlhaloganya gore o a a batla mme ke tla leka ka natla go a batla gape ke be ke go a busetsa.

Fa o tlhokafala o sena will-i, dithoto tsa gago di abelwa balosika ka fa molaong, molekane kgotsa bana ke bona ba pele ba ka amogelang dithoto. Go botlhokwa go dira will-i go kgotsofatsa kafa dithoto di tla abiwang ka teng.